Ndzi nga va byela leswaku va ya emahlweni va tlanga hi ndlela leyi va tlangisaka xiswona naswona va nga cinci matlangelo ya vona, va hamba va wina hi minkarhi hinkwayo. Leswaku na hina vaseketeri va vona hi ta kota ku tshama hi tsakile, hi nga vi ni gome.

Ndzi tsakela ku tlanga ni van'wana eka inthanete hikuva ndzi dyondza tindlela tin'wani ta matlangelo eka vanhu van'wana lava ni nga va tiviku.

Leswi swi pfunaka ni ku ri hi aka vunghana bya hina a hi tlanga ntlangu wa bolo, laha hi nga va hi tolovelana exikarhi ka ku tlanga ka bolo ya hina. Ku endla na sweswi hi tshama hi ri vanghana.

Vanhu lava va tlangaka bolo kumbe swa mitlangu, va tshama va hanyile kahle eka vutomi bya vona bya masiku hinkwawo. Hikuva loko va karhi va tlanga va va va karhi va endla swa vutiolori leswi endlaka leswaku va tshama va ri kahle emirini wa vona.

Mitlangu leyi vanhwanyana ni vafana va tlangaka swin'we va nga tirhisi mali, i bolo. Va nga tlanga swin'we bolo ya milenge, kumbe bolo ya basket ball.

Ina swi nga pfuna ku aka vuxaka lebyi nga heriki hambi mitlangu yi herile hikuva vanhu, nkarhi wun'wani va nga teka tinambara ta vanhu lava va tlanga na vona eka mitlangu, va vulavula hi mitlangu leyi va nga ta yi tlanga minkarhi leyi taka.

Ku kuma xo xuxa hi xona swi na nkoka swinene hikuva swi endla munhu a papalata swo tala lomu ku fambeni. Hikuva u ta va a ri na xo xuxa hi xona ekaya ra yena, lexi xi nga ta n'wi hungasa.

Xipano lexi ni xi tsakelaka eAfrika-Dzonga i xipano xa Kaizer Chiefs. Xi ndzi tsakisa hileswaku xi tlanga xi tiyimiserile minkarhi hinkwayo. Hambi xi dyiwa xa ya xi tlanga xi ya mahlweni xi nga heli mbilu, xi tlanga xi tiyimiserile.

Swilo leswi swa ku tsakisa swa le handle ndzi nga swi endlaka eka doroba ya le makaya, i ku va ku endliwa tindhawu ta ku tlanga ti-basket ball. Laha vanhu va nga ta ya va ya tlanga kona vanhu va le makaya hikuva a swi kona laha makaya.

Swi na mbuyelo wa leswaku swi hlohletelo vana lavatsongo leswaku na vona va nga tshiki ku landzela timhaka ta mitlangu ku fana ni vanhu lavakulu.

Ntlangu lowu ndzi tsakelaka ku wu hlela i ntlangu wa bolo ya milenge, hikuva bolo ya milenge hi yona ni yi twisisaka swinene.

Ndzi nga va byela leswaku va ya mahlweni va tlanga hi matimba va nga heli ku herisiwa matimba hikuva va hluriwile eka ntlangu lowu nga hundza. Va ya emahlweni va tinyiketela eka ku tlanga ka vona. Nkarhi lowu taka loko va tlangile hi matimba, va ta hlula.

Mitlangu leyi ni yi tsakelaka eka xikarhi ka mitlangu ya inthanete, i mitlangu ya Ludo. Ndzi yi tsakela hikuva ndza swi kota ku tlanga ni vanghana va mina hi hlayile swinene va ri etindhawini ta ku hambanahambana leti va nga le ka tona.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku vutiolori byi kahle swinene eka munhu loyi a karhi a hanya. U fanele a ti olola leswaku miri wa yena wu ta tshama wu hlayisekile. Na loko ku fika minkarhi ya mavabyi, mavabyi ya nga n'wi hlaseli hikuva miri wa yena wu ta va u tolovele ku ti endla timhaka ta vutiolori.

Nkoka wa wa mitlangu eka eku hatliseni ka vuswikoti bya vurhangeri bya vantshwa i ku va vantshwa va rhandza swilo swa swa mitlangu naswona, loko va ri karhi va hlohleteriwa hi timhaka ta ta ta ta mitlangu va ta kota ku swi landzelela swinene loko vanhu va ri karhi va va hlohletela.

Tirha hi ntlawa kumbe ku tlanga hi hi ntlawa swi na nkoka swinene, naswona munhu loko a ri yexe a nge swi koti ku tirhisa miehleketo ya yena ku wina eka vanhu va ku tala. Vanhu va fanele va kota ku pfunana, va tirhisa miehleketo ya vona leswaku va ta kota ku wina.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va tekela enhlokweni ku ku endla swa mitlangu hikuva swa mitlangu, hi nkarhi wolowo munhu u va a ri ku endleni ka swa vutiolori. Ende vutiolori byi kahle byi endla leswaku na munhu a nga hatli a khalabya, miri wa yena wu tshama wu ri kahle wa ha ri na matimba.

Ku va va tlanga mitlangu swi kahle swi ta va pfuna leswaku va kota ku tirhisana ni vanhu van'wana hikuva loko mi ri karhi mi tlanga mitlangu, mi fanele mi tlanga mi pfunana u nge tlangi u ri wexe. Leswi ta endla leswaku u ya u ri karhi u tolovela ku tirhisana ni van'wana, nkarhi lowu wu kha wu famba wu ya mahlweni.

A ndzi ta va byela leswaku mitlangu leyi nga na nkoka swinene i mitlangu leyi vana va faneleke va tsutsuma marantoni, va tlanga bolo. Hikuva swi endla leswaku miri wa wona wu tshama wu ri ka ndlela ya kahle, i vutiolori lebyi nga na nkoka swinene erihanyweni ra munhu wa munhu a karhi a tsutsuma.

Ndzi nga va hlohletela hikuva ndzi va byela hi nkoka wa vutiolori, kumbe hi timhaka ta ta ta mitlangu ya vantshwa leswaku yi na nkoka swinene ku va vantshwa va ri karhi va ti endla timhaka ta vutiolori. Hikuva loko va ri karhi va ti endla ta vutiolori, va papalata ku famba vana na swa mabyalwa, va papalata ku famba va yivela vanhu.

Swi antswisa rihanyo ra munhu hikuva loko munhu a ti endla vutiolori, wa badla swinene leswi endlaku ku ri swilo swo tala swi huma emirini wa yena. Munhu loko a karhi a tsutsuma swi endlaka leswaku marhambu ma yena ma tshama ma tiyile, na nyama yi tshama ya ha ri kahle yi yi nga hatli yi khalabya.

Xivulavulelo lexi ndzi tsakisaka hi lexi ngo ndlopfu a yi wi hi rimbambu rin'we. Ku va ndzi xi rhandza xi rhandza hikuva xi hlohletelo vanhu leswaku va nga hetiwi matimba hi khombo rin'we eka swilo leswi va swi endlaku, kumbe loko va tsandzekile va nga heli matimba.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka lowu ni nga ta tshuka ni nga wu sukelangi i ntlangu wa bolo, hikuva ntlangu wa bolo wa hlohletelo swinene naswona wa hungasa. Wu endla leswaku vanhu va tshama va hlangana ndhawu yin'we va tsaka.

Mfumo wu fanele wu endla leswaku wu thola vanhu lava va fambaka va endla vuhlayisi bya ndhawu ya mitlangu eswikolweni. Leswaku tindhawu letiya ti ta tshama ti hlayisekile ti va ti ri eka xiyimo xa kahle.

Xipano xa Afrika-Dzonga xi hetelele ku tlanga hi lembe ra twenty twenty-five.

Swikolo swi fanele swi swi endla timhaka ta mitlangu ti ringana ti va na nkoka eka mhaka ya vana va xikolo leswaku, vana va xikolo va ta tshama va ri eka rihanyo lerinene loko va endla timhaka ta vutiolori. Naswona ri ta endla leswaku va papalata timhaka ta swilo swa ku huma endleleni, loko va ri karhi va kongomisane na timhaka ta mitlangu.

U fanele a va a ri munhu wa munhu lwa kotaka ku vulavula na munhu hi ndlela leyinene naswona u fanele a kota ku twisisa loko vatlangi va nga winangi ku va ku ri nkarhi wa ku va va ku va va va va nga winangi a nga va caci u fanekele a va byela hi ndlela ya kahle leswaku eka ntlangu lowu taku va fanele va engetela matlangelo ya wona leswaku va ta kota ku wina.

Swi endlile leswaku va va van'wamatiko ma le handle va ya va ya dyondza mindhavuko ya le tikweni ra le Qatar leyi va nga yi tiviku.

Swi endla leswaku swi hlohletela vana leswaku va va landzelela swa mitlangu leswaku na vona siku rin'wani va ta va vatlangi va ndhuma swinene swi endlela na leswaku vana va ta landzelela swa mitlangu va hambana na swa mabyalwa kumbe ku yiva.

Ina swa pfuna hikuva matiko ma va ma hlanganile ma ri yo hambanahambana endhawu yin'we naswona swi endla leswaku ku va na vuxaka lebyinene.

Mutlangi wa ndhuma wa bolo a tiveku swinene i Sphiwe Tshabalala naswona u tiveka hi ku va a hoxile bolo yo sungula eka FIFA World Cup leyi a yi ri kona laha South Africa hi twenty ten.

Ntlangu ya ndhuma leyi tlangiwaka exikolweni xa hina ndzi rhandzaka ku yi nghenelela i mitlangu ya bolo bolo ya minenge bolo ya minenge ndza yi rhandza ende naswona na yi twisisa matlangelo ya yona.

Nkoka wa swa mphikizano swa mitlangu swi endla leswaku vana va hlohloteleka ku tlanga kumbe ku nghenelela swa mitlangu leswaku va ta kota ku wina va famba va vona matiko ya ku hambanahambana naswona swi endla leswaku vana va tshama va ri va hlayisekile emimirini hikuva va ri karhi va va endla swa vutiolori loko va kha va endla swa mitlangu ya ku phikizana.

Swi fanele swi endla leswaku tiko rin'wana na rin'wana ri fika ri cina swilo swa yona swa ndhavuko eka eka mitlangu ya bolo yi nge se za yi sunguna ma kombisa mindhavuko ya vona ya ku ma hambanahambana nkarhi hinkwawo loko ku tlangiwa.

Switirhisiwa leswi va swi tirhisaka vanhu ku ti endla vutiolori i tinsimbhi ta ku jima ni bolo ni ku tsutsuma.

Lweyi ndzi eka yena i Rihlampfu Hlawutele hikuva i mutlangi wa ndhuma swinene ene ni mahanyelo ya yena ya fambelana na leswi a tlangisaku xiswona.

U n'wu vona hikuva nkarhi hinkwawo u ta tshama a ri ku rhangeleni hambi a ha ri ntsanana u ta lava ku rhangela vanhu lavatsongo a va hlohlotela kumbe ku va kombisa xo karhi a lava ku endliwa leswi a vulaka swona.

Ina swa pfuna hikuva vana va tsaka swinene loko va pfa va yisiwa eka swa mitlangu leswi ta va hlohlotela leswaku va rhandza xikolo hikuva va ta va va ri karhi va hleketa ku nghenisiwa eka swa mitlangu.

Mhaka ya mitlangu yi kahle hikuva yi hlanganisa vanhu hambi va hambanile hi nhlonge kumbe tindzimi endhawini yin'we hikuva va ta va va karhi va lava ku tlanga mitlangu leyi endlaka leswaku yi va hungasa yi endlaka na leswaku va tolovela na ku tshama ndhawu yin'we va va xilo xin'we.

Vurhangeri loko byi ri lebyinene byi endla leswaku xipano xi hlohloteleka naxona leswaku xi fanele xi wina leswaku ku ta va na ku va ku tshembana eka eka ntlawa walowo.

Va nga seketela mhaka ya muganga hikuva va ta hamba va teka vana va va xavela ni tibolo leswaku va kota ku tshama va ri na tona loko va hleketa ku tlanga bolo va ya eku tlangeni.

Vanhu va byalwa va seketela mitlangu hikuva va endla ti-tournament sonto wun'wana na wun'wana va hlangana ku ri vatlangi va va bolo va ri karhi va ti nwela byalwa.

I ku va vanhu lava va nga ya eka mitlangu yo karhi ematikweni yo hambana va fika va hi komba mindhavuko leyi va nga fika va yi vona endhawini yeleyo a va ri eka yona.

Va fanele ku kondzelela hikuva vanhu lava taku va ta tlanga swilo swa mitlangu ku va ku ri vanhu va ku hambanahambana va fanele va nga va heleli mbilu.

Swi endla leswaku vanhu va hlangana endhawu yin'we va kota ku vona bolo kumbe va endla mabindzu ya vona laha ku nge le ku tlangiweni ka bolo kona.

Wu na nkoka swinene hikuva wu endla leswaku vantshwa va papalata ku tirhisa swidzidziharisi kumbe ku nghenelela ka swi swa madzolonga xikan'we na ku yiva.

Vanhu va nga kota ku ku hack-a location-i ya wena, va hack-a leswi nga le ndzeni ka foni ya wena. Naswona va nga kota ku va na access ka ti-bank account ta wena ku va va ku hack-ile hi ku hlangana na ku tlanga ti-game ta ka internet.

A ndzi nge pfumeli hikuva swa endleka loko va heta ku tlanga va n'wi joyinisa swin'wana swo ka swi nga ri kahle. Lexi nga kahle i ku va va tlanga na vanhu lava tivanaka eka inthanete, na le ka ku hanya evuton'wini.

Ku ya hi ntokoto wa hina wa inthanete, ha swi tiva leswaku swivandla leswi a swi hlayisekangi hi ku hetiseka. Xana i magoza wa hi u nga ma tekaka ku tiyisisa leswaku n'wana wa wena u tshama a hlayisekile eka swivandla leswi? Ndzi nga endla leswaku ndzi tshama kha ni cheka foni ya yena nkarhi wihi na wihi, kumbe riqingho ra yena nkarhi wihi na wihi ku cheka leswaku foni ya yena yi hlayisekile.

Khale vakokwana a va rhandza ku garingela vatukulu switori swa khale ka vona, leswi a va swi endla ngopfu loko va karhi va orhela ndzilo nivusiku. Xana mintolovelo leyi ya ha ri kona naswona hikokwalaho ka yini? A yi kona. Hikuva vana va masiku lama va tshama va ri busy hi ku tlanga ti-game tikhompyuta, a va ha ri na nkarhi wa ku tshama na vakokwana wa vona.

Khale vana . Khale loko vana va tlanga, a va yimbelela tinsimu leti va dyondzisiweke tona hi vatswari kumbe vakokwana wa vona. A ku ri tinsimu leti nga na ku aka, dyondzo kumbe nhlonipho. Tinsimu leti a ti tsakisa hinkwato. Hikokwalaho ka yini endlelo leri hi nga ha ri voni eka vana va masiku lawa? Hikuva vana a va na nkarhi wa ku tshama na vakokwana wa vona va dyondza tinsimu, vona va tshama va ri busy hi swa tifoni. Swi endla leswaku va nga ha tivi tinsimu ta ku dyondzisa ta ku ta dyondza, na ku aka, na nhlonipho.

Swi endliwa hi ku va vana masiku lama va ha ri busy, va tshama va va ri va ri busy hi swa tiinthanete. A va ha ri na nkarhi wa ku tshama na vakokwana wa vona va va dyondza tinsimu.

Khale a va na vitaniwa hinkwavo ku ta tlanga mitlangu yo fana na treasure hunt. Mitlangu yo tani a yi tlangiwa hi vanhu lavakulu hikuva hi vona a va tumbeta rifuwo leri va va tlhela va dirowa mepe wo ri lava. Xana hi yihi mitlangu yin'wani leyi lavakulu ni lavatsongo va nga yi tlangaka swin'we? Va nga tlanga bolo, va nga tlanga na ncuva.

U nyikiwe nkateko wo navetisa vuhangasi byo karhi eka Social Media. Tanihi muhlohloteri loyi a rhangelaka valandzeleri vo tala, tumbuluxa xinavetiso xa va wena va nga tsakelaka ku xi endla.

Vana vo tala a va ha ri na ku tsakela ku endla mitlangu ya le handle. Va tshamela ku tirhisa ngopfu tinqingo ta le ti nyongeni na le ta ti thelevhixini. Hlawula vuhungasi lebyi u vonaka onge vana xikan'we ni vantshwa va nga va na nhlohletelo wo byi endla u tlhela ku kombisa leswaku hikokwalaho ka yini. Vana va nga tlanga bolo. Hikuva bolo yi endlaka leswaku mirhi ya vona yi tshama yi ri kahle va nga khomiwi hi vuvabyi.

Caster Semenya u fikile hi ku va a va a tiyimiserile eka leswi a swi lava naswona a nga a nga give up-angi, u yi ri mahlweni ku kondza a fikelela leswi a swi lava.

Hi swihi swilo swo tsakisa swa ntlawa kumbe mihlangano leswi u tsakelaka ku ku hlanganyela ka swona? I bolo, bolo ya milenge.

Hlamusela nkarhi lowu u hlanganeke na vanhu lavantshwa i ku tirhisa ntirho wa ntlawa wo tsakisa. Nkarhi lowu ni nga hlangana na vanhu vantshwa i ku va hi hlanganile hi kha hi tlanga bolo ya milenge eka Malamulele.

U nga tumbuluxa swiendlekalo swo tsakisa swa ntlawa endhawini ya ka n'wina, xana a ku ta va swihi naswona hikwalaho ka. A wu ta va va bolo ya milenge hikuva yi ta endla leswaku vafana va hambana na timhaka ta swidzidziharisi na ku famba va nwa mabyalwa va focus-a eka bolo, va hambana na ku yiva.

fanelangi ku tshama u ri karhi u tlanga mitlangu yin'we, nkarhi wun'wani u fanele u u tlanga mitlangu ya ku fana na bolo ya milenge u kota ku endla vutiolori. Hikuva loko u tshamela le ka tikhompyuta wu endli vutiolori leswi nga ta endla swi hetelela swi ku vangela mavabyi yo karhi.

Munghana hi fanele hi endla vutiolori hi ntlangu wa bolo, leswaku mirhi ya hina yi ta tshama yi ri kahle yi hlayisekile. Hikuva sweswi a ho va ku endleni ka nchumu ho ti tshamela, ene loko hi ti tshamerile swi ta endla leswaku miri ya hina yi ngheniwa hi mavabyi yo karhi. Loko hi karhi hi tlanga vutiolori, swi ta endla leswaku hi tshama hi hlayisekile emirini.